Ngingaphatheka kabi ngoba isimo sezomnotho eNingizimu Afrika asimile kahle ngakho kungangikhathaza ukuthi ngikhokhiswe imali eyeqile kunale ebekufanele ngiyikhokhe. Kodwa-ke lokho angeke kwangivimba ukuthi ngilulandele udaba ngilu-reporte noma ngilulandele ngiye emahhovisi ngibuze ukuthi kwenzakaleni kanjani ukuze kungaphinde kwenzeke, futhi ngikwazi ukuthola isinxephezelo salemali edonseke mawadlana.

Eminyakeni eyedlule nempela ngazithola ngiyoboleka imali kwelinye lamabhange aseNingizimu Afrika. Into engayithola laphaya yaba isimanga kakhulu ngathola isevisi noma ukuwamukeleka okuhle ngasizwa ngendlela eyisimanga, nokwathi noma kuthatha isikhashana ukuthi ngiphendulelwe kusacutshungulwa yonke imininingwane yami. Kodwa kwaba njabulo enkulu ukuthi ngithole loluya sizo kuleliya bhange ngoba babekhombisa intshisekelo noma ngangizimisele ngokuthola imali engeqile kwethize, kodwa babe sebebeka imibono ukuthi singenza kanje, senze kanje, sikhokhele ezinye zey'kweletu vele osunazo ukuze ungaxinwa izikweletu ey'ningi. Ngasizakala kakhulu ngaba yintokozo enkulu kuleliya bhange.

Esikhathini esesiphila kuso, sekuyingozi kakhulu ukuthi uthole umuntu ekufaka kumshwalense wokufa noma womngcwabo. Kuyinto enhle ukufaka umuntu kulolu hlelo kodwa kulesi khathi esesiphila kuso abantu sebenza izinzuzo ngabanye abantu, kothi uma esebona ukuthi usexakekile bese ebona wena njenge-profit noma njengemali yakhe uma engakugudluza kukhona azokuthola. Manje sekunzima kakhulu-ke ukuthi wamukele noma ujabule uma umuntu eveza ukuthi usekubhalisile kwezemishwalense noma endabeni zokuthi uma ushona khona okuzophuma kuzolekelelwa yena. Awube sathembakala noma ukubhalisa ngesihle noma khona aphezu kwakho.

Ama-medical broker, ama-medical aid broker asebenzu msebenzi omkhulu kakhulu nakuba engafani futhi engasoze afana kodwa ayalekelela ekutheni abantu bathole izinhlelo ezifanele. Ziningi-ke izinzuzo eziba khona kodwa kuyaye kube ukuthi ungaphansi kwayiphi i-broker, ngakho-ke kuyalekelela kakhulu ukuthi ukhethisise noma uqikelele ukuthi ukhetha kanjani ukuze uzozithola lezo nzuzo ey'suke zimenyezelwe ileyo broker osuke ungaphansi kwayo. Lokhu kuyafana kakhulu nezinyunyana lezi eziyaye ziphathe kwezezemfundo. Okunye kuyaye kumenyezelwe enye inyunyana nenye inyunyana nayo imemezele okwayo. Ngakho kubalulekile ukukhethisisa ukuthi uzongena ngakuphi.

Kuyangethusa kakhulu ukuzwa ukuthi inkampani yomshwalense noma yamaphrimiyamu ebengilokhu ngiphonsa kuyo imali yomshwalense iphelelwa yimali futhi isey'nkingeni zezezimali. Kuyangethusa kakhulu ngoba mina ngibheke ukuthi konke okungehlelayo njengamanje ngizothola usizo lwezinga eliphezulu, manje uma inkampani idonsa kanzima kodwa mina imali ngibe ngiyifaka kungibeka engcupheni enkulu kakhulu, kushuthi noma kungakhona okungehlelayo ngizoba sengiba senkingeni ngigcine ngingasatholi usizo kanti imali bengifaka nyanga zonke beyidonsa. Sebeyidonse iy'nyanga ey'nhlanu manje angikwazi ukuthinteka mina kulolu kulezi iy'nkinga zabo. Abathole nje usizo noma bathathe bathathe ama-loan baboleke iy'mali kwabanye ibhizinisi noma basithathe basifake ngaphansi kwenye inkampani engenazo iy'nkinga.

Ngiyadumala kakhulu-ke ukuzwa lezi iy'ndaba ngoba vele isimo somnotho asimile naso kahle. Uma kulokhu kuzamazama umhlaba kulokhu kuyiwa le nale zibaningi izinto zonke lezi zinto zitomula kuyo le mali engekho. Kuyeke kuyisize-ke ukuthi mhlampe uma kuqhamuka izimo ey'fana nalezi namaholo nawo anyuswe ey'nkampanini esizisebenzelayo ukuze kungazweli kakhulu phela emaphaketheni. Ngiyadumala kakhulu ukubhekana nalesi simo esifana nalesi. Nginethemba-ke kodwa ukuthi sizodlula futhi kuphinde kuncishiswe la maphrimiyamu ngoba phela awakwazi ukunyuka njalo wona akwenzeki nje ashone phansi. Awanyuke aphinde ashone phansi isimo mase sidlulile ekusuke kubhekwene naso, ngiyadumala kakhulu.